Umdlalo omusha esikoleni noma emphakathini wangakithi engingawethula umdlalo webhola lombhuxungwane, kungani umdlalo webhola lombhoxongwane? Ngesimanga sokuthi awukho mningi ezikoleni nasemphakathini yangakithi, kanti lo mdlalo webhola lerabhi okuyibhola lombhoxongwane lenza ukuthi abantwana ezikoleni bahlale be-fit, bahlale benamandla. Ngingathula futhi ukuthi lo mdlalo udlalwe izingane zabesilisa kanye nezingane zabesifazane.

Ukudweba noma ukuthatha isithombe kubonakala kulula ukushintsha indlela yokuthola imali kunezinye, ngesimanga sokuthi iningi labantu liyakuthokozela ukuthathwa izithombe okanye sidwetshwe, loko kwenza ukuthi lezo zithombe bazigcine emlandweni yabo. Yingakho abantu abaningi sebenza lelibhizinisi lokudweba noma lokuthatha izithombe, iyona ndlela esilula yokuthi abafana bazenzele imali ngakho.